Batho ba tshwanetse go lebelela dikadimo tsa madi gore e le gore koloi e ba e batlang madi a teng ke boleng jo bo kae le gore boleng joo a bo ka kgona go reka koloi ya bogologolo kgotsa jang. Motho o tshwanetse go tlhokomela fa reka le go adima madi a go reka koloi, o tshwanetse a latele di tatelano. A lebelele dikoloi tsotlhe gore a di tsamaisana le madi a na le one kgotsa madi a kadimang.

Mme fa o batla go ba ama di ko bankeng o tshwanetse o ye ko bankeng o lebelele di gore di a go tsamaya yang, o lebelele gore madi a gago a go tswa le bokae fa o batla go a baa nako e kae o bue le gore o batla go a ba nako e kae madi ao le gore o bone gore ke efe e le goreng ya go go tshwanela gonne dibanka ga di tshwane ee.

OPT e botlhokwa gonne e, e ya letla gore mongwe a kgone go dira se ya batlang go se dira. Ebile e ke tshireletso ya go bontsha gore a mme o dira seo se itseng ka kitso ya motho, hela jaaka gongwe ke dira selo moo sengwe sa motho motho a sa itse OTP be tsena ko go ene ka go e tlhoka mme ke procedure.

O kgona go latlhegelwa ke madi, o kgona go latlhegelwa ke madi a o ne o re o a beile.

Se se neng sa ntlhotlheletsa gore ke bula akhaonto ya me ke gonne ke ne ke batla gore ke bone tiro ebile gape ga motho a batla go romela madi a kgone go a romela mo bank account-ong ya me. Maitemogelo a ke nnile le o ne ke gore banka ya teng e monate tota, ebile e kgona go gwa ko go yone go thusa sentle hela e na le dilo di le dintle bo di tax e ha di charge yalo a teng a kwa tlase jalo le jalo.

Se se neng se tlhokega fane ke ya go bula akhaonto ke ID fela, khophi ID. Motho o senang account-o nka mo naya maele a gore a nne le banka, akhaonto ya banka nako santsane le teng gore a sa nna le dikgwetlho di le dintsi gonne o a go feleletsa a e tlhoka mo nakong e e tlang.

Ditlamorago tsa go dirisa forex-e o kgona go latlhegelwa ke madi a le mantsi, o kgona go nna le madi a le mantsi ga o le, ga o le matlhatsi. Fa o latlhegetswe ke madi morago ga go dirisa forex ga gona se o ka se 'irang a ile a ile a ka se tlhole a boile.

Go tshwanetse go nne le sengwe se e leng goreng ba se tlisa mo tafoleng, gonne fa motho a a apply-ela go a kadima madi go na le dilo tse dintsi tse tlamehileng a di dire tsa go tshwana le go bontsha gore goreng a kadima le gore, goreng go le botlhokwa gore a newe madi ao.

O tshwanetse go lebelela seelo sa madi a gago. TFSA e thusa batho e oketsa madi a gago ntle le go, le go go charge o kgona go oketsa madi ntle le .

Ke ne ke tla batla go mmotsa gore o dira yang gore a kgone go dira forex, mme ke ne ke batla go itse le gore a nthute.